Akekho umuntu ongahlezi edinga imali. Mina kodwa ngowami umbono, futhi sekungiphilise isikhathi eside kakhulu, asikho isimo esingadluli. So mina ngokwami angeke ngaboleka imali ebolekiswayo. Ngingafanele ngenze imizamo noma ngenze umsebenzi omncane ongakhona ukuthi unginikeze leyo mali leyo engiyobe ngiyidinga ngoba mekufika ngasekubolekeni imali, kubuye kube nama-interest namantontoni a-extra ekusuke kufanele akhokhwe. Ngeke ngeke uthi uboleka imali uboleka imali vele ngoba vele awunayo. Manje mese kukhona oku-add-wayo uzobe usukhokha ngani? Mina-ke vele into enokukhuluma phakathi angiyithandisisi, so ukuboleka imali akuhambisani nami.

Malume malume, umalume ngingazama ukuthi ngimchazele ngazozonke iy'ndlela, ngimnikeze yonke i-information nokuba ne-akhawunti yasebhenki ngoba i-system yokubeka imali kumatrasi iyinkinga ngento eyodwa, uma lisha lelo kamero umalume wami uyosala engenamali. Kanti imali uma isebhange amathuba okuthi ibhenki lishe nemali phakathi mancane ngoba ngisho umalume angalahlekelwa yikhadi angakhona ukuthi avuke ngakusasa futhi ayovula elinye ikhadi. So ngingazama ngazo zonke iy'ndlela umalume ukuthi ngimbonise ukubaluleka kokuba ne-akhawunti yasebhenki. And manje into emnandi ama-akhawunti asebhenki asehlukahlukile, and nama-service fee akhona awasabizi kangako kwamanye wamabhanki.

Ave kubalulekile ukuthi mawumuntu ubenomshwalensi. Umngane ngingam'chazela ngokubaluleka kokuba nomshwalense uma uwumuntu. Ngoba umngani yena ungatholukuthi uwu-driver o-right oseqophelelweni eliphezulu, kepha emgaqweni umngani usuke engahambi yedwa. Ngaphandle kwalokho, umshwalense usiza ekuthenini uma kuwukuthi umuntu akanayo imali ewukheshi ngaleso sikhathi, umshwalense ilana-ke ubusuyakwazi ukuthi usize umuntu akhokhe mewukuthi mhlawumbe kukhona into edinga ukulungiswa emotweni ngoba kubuye-ke kubize-ke nokulungisa izinto eziba semotweni, eziba yinkinga. So ngingazama ukuthi ngimchazele ukuthi kuzomsebenzela kanjani and then kuzoba kuyena-ke umngani ukuthi uyithatha kanjani. Nakhona futhi umngani mewukuthi kanjani, unokusaba nokungabaza angathatha umshwalense wemali encane, up until abone ukuthi kuhamba kanjani.

Ugogo ngingamchazela ukuthi i-app uyakwazi ukuthi athenge i-airtime ngayo, uyakwazi ukuthi athenge ugesi, uyakwazi ukuthi abone ukuthi imali yakhe ingene nini, yaphuma kanjani, yenzani, kuphi kuphi. So, ugogo angakhona ukuthi akwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ebhange lakhe ngaphandle kokuthi aze ahambe aye ebrantshini.